Umdlalo wamakhadi ebesiwuthanda kakhulu ukuwudlala umdlalo ekuthiwa u-casino. Lo mdlalo umdlalo owudlala, nitishelana amaphepha awu-ten noma amathathu. Umuntu ukwazi ukwakha iphepha noma inamba yephepha asuke ephethe. Lo mdlalo ufundisana kakhulu ukubala ngobuchwepheshe obukhulu nokuthi wazi amakhadi asephumile. Umdlali nje oletha ubuhlakani kakhulu uma udlala nabantu abawaziyo ukuwudlala.

Ngicabanga ukuthi imidlalo yey'ngane ingathuthukiswa ngokuthi ifakwe izinto ezakhayo ezifundisayo futhi ezilulekayo. Kube nemidlalo nje lapho iy'ngane zizohlangana khona zidlale imidlalo ziphinde zilulekwe, zakhiwe ngobungane bazo futhi zingadlaliswa izinto ey'nzima zidlale izinto eyilingene zona ukuze iy'ngane zingabi nengcindezi yokuyitshela ukuthi mhlawumbe seyikhulile noma sezeqe isteji. So kufanele ukuthi nje imidlalo yazo ixube ifundise yakhe kuzona iy'ngane, so kufanele nje badlale imidlalo nje eyakhayo, e-right for iy'ngane.

Mina ngithokozela umdlalo kanobhutshuzwayo, ibhola. Ibhola bekuyinto engikhule ngayo idlalwa ngijwayele ukubuka iBafana Bafana futhi ngiyi-support-a le-Orlando Pirates elikhulu. Nje nomdlalo ngiwudlalile isikhathi eside esiningi kakhulu futhi nje uwumdlalo engithanda kakhulu ukuwudlala nje even nasebunganeni bami bengithanda ukuwudlala. Namanje ngisawuthanda umdlalo umdlalo kanobhutshuzwayo iwona mdlalo nje ongenza ngizizwe ngiphelele futhi uyawukhulula nomqondo wami, namanje nje ngisawuthanda ukuwudlala kakhulu.